Mafaratlhatlha a thusa, a thusa thata mo e le goreng ga re ntse jaana dijo tsa segaetsho tsa setso di ka thusega ga e le gore re ka thoma le gore re tsenye bašwa, re bontshe bašwa e le bona ba di apayang, re bontshe bašwa e le bone ba ba gotsang melelo ko magaeng. Ka gore ga jaana mošwa ena o bona ga e le gore ga a ntse kwa bo bone ka mo di-Gauteng kafa o a di itse dilo tsena gore o gotsa melelo, o ja dijo tse di ntseng yang. Fela ga a le ka mo Gauteng ka mo o palelwa ke go di bua gore ke a kgona go di etsa dilo tse di ntseng jaana ebile o ka re di mo tlhabisa ditlhong.

Nnyaa, ga ke nagane jalo. Diaparo tsa tsa setso go tswa kwa ntse di apariwa jalo. Tsa Setswana le tsone go na le tse dikhutshwane go na le tse di ntshang matsela, tsa seZulu di ntsha matsele tsa seXhosa di ntsha matsele. Fela re ne ra jwa rona bo ile ba tlhatswiwa gore re nagane gore tse tsa setso tsena ga di a siama di etsa di tsenya dikakanyo tse di seleng bo mo bathong ba banna. Go riana ga nke e le gore botlhe re tsentshiwa thuto e le nosi ya gore tlhomphang setso sa bo lona le se rateng, nkabo re sa bone phoso ka diaparo tse dikhutshwane.

Ke rata nama ya nku e e besitsweng, ke e utlwa e le monate e se bokete mo mmeleng ka gore ke motho o e leng gore ke na le go siana di-marothon.

Seo ke se ratang ka puo e ke e buang ke gore mo ke leng mo teng e kgona go amogela maleme le dipuo tsa batho ba ba farologaneng, go nna bonolo mo go nna gore ke kgone go di utlwa le gore ke kgone go bua le bone, ke ka moo ke ya ratang thata jalo. Fela ke rata puo ya go tswa ko morago ya bonkoko ba rona le bo ntatemogolo ba rona ka gore bone ba ne ba bua Setswana se se phepa se se phepa.

Yone ee, e rotloetsa gore banna le basadi ba leka-lekane, fela banna le basadi ga ba lekane, re se ka dira phoso ya gore re balekanye. Mosadi o na le maatla a gagwe, monna o na le maatla a gagwe, maatla a bone ga a tshwane.

Ke motho o e leng gore nama ga ke sa tlhole ke na le yona ke e rata thata fela bogobe jwa ting, bogobe ka mašwi, bogobe jwa mosoko ka mašwi. Ke mo gona mo o tla bo o mpeile sentle ke tlabe ke utlwa monate o o tswang ka ditsebe.

Di bontsha kwa re tswang teng ka gore ga e le gore motho ga a itse gore ko a tswang teng go bonolo gore motho ko pele ko a ntshiwe mo tseleng ke ka moo ke bonang mmino wa setso, mmino le ditiro tsa setso di tshwanetse gore di nne tse di tshwaretswe kwa godimo.

Nnyaa ga ke ise ke ithute mmino wa Setswana ka gore go ne go se na dithuto tse ne di tseneletse ka nako e nna ke ne ke le kwa tlasenyana ka dijara. Fela go goleng ga me, ka gola ka kopana le ona mmino ona wa Setswana ka o rata ka be ka o ithuta.

Go na le seabe ka gore setšhaba se feleletsa se na le pelo le tshepo ya gore lepodisi kana sepodisi se na le nna se ntlhokometse, jaanong bosenyi le borukgutlhi ga bo na go gola ga e le gore ke tshepa lepodisi ka nama sepodisi.

Ketekiwa gantsi ka go ya di kerekeng, batho ba ba yang kerekeng ba boa, bangwe ba phepafatsa mabitla, bangwe ba nna le ba lolapa, masika a bo bone. Ee, ke ka mokgwa o nna ke bona ntse ba keteka labotlhano o o didimetseng kana one good friday.